Isiguli singasizwa ngokuthi uma kukhona imibuzo esifisa ukuyibuza sikwazi ukubuyela khona emtholampilo. Sikwazi ukuvuleleka sithole noma unesi noma udokotela ozokwazi ukuthi asichazele ngako konke hlampe okungenza kube nokukhathazeka noma nokungaqinisekisi ngokulwashwa kwaso. So, lokho kwenza ukuthi kube lula ukuthi isiguli sivuleleke isifuba sikwazi nokuthi kube khona indawo la khona kuyohlezi kunabantu abazokwazi ukuphendula ngayo yonke indlela imibuzo esuke ikhona, hlampe engachaziselekanga kahle ngayo ngenkathi iqala umshanguzo wayo i-TB.

Izinto ezifana njengamatiye e-detox-i, amajusi, ukuchatha kanye nokuhlanza. Okuyizinto okuhlezi zikhangiswa ukuthi ziyasiza zikhiphe ubuthi emzimbeni noma zilekelele ekuncipheni komzimba kanye nokuthuthukisa nje impilo, ezinye zezinto ezikanjalo ayikho isayensi evezayo ukuthi ngabe ziyasebenza yini ngempela.

Ngithanda ukubonga ikhansela lendawo ngokusiza umphakathi ukuthi asondeze wonke ama-services atholakala kumtholampilo ngendlela ewukushesha. Lapho kuzokwazeka khona ukuthi abantu bakwazi ukusondela bazogoma iy'ngane, nabagulayo okungatheni bakwazi ukusizakala, nalaba abasuke bephathelwe hlampe imishanguzo esuke iqhamuka khona emtholampilo. Kuba lula-ke, kuyasiza ukuthi abantu bomphakathi abayaye besadinga ukuthi bahambe indawo ende ukuze bayofinyelela emtholampilo. Kodwa lokho kuzosiza nje ukuthi nodinga usizo, kuyaziwa ukuthi usezosheshe aluthole usizo njengoba le moto le efikayo manje ifika ngey'khathi zasekuseni, ibuye ihambe ngey'khathi zantambama. Ukuze kukwazi ukuthi kusizakale abantu abaningi abasuke bezokwazi ukuthola usizo ngalelo langa. Siyabonga, baba ukhansela.

Uma kungathiwa kumele ngilungiselele umkhankaso omusha wezempilo wabesilisa, ngingabheka kakhulu ekutheni laba abangasazi isimo sabo sempilo ngokwe-HIV kube yibona esibabizayo kakhulu ukuthi bazohlolela igciwane le-HIV. Kanti futhi siphinde siqwashise nangobhebhetho elukhona manje, udlame leli olukhona i-GBV, iyona edlangile kakhulu manje, ukubulalwa kwabantu besifazane, nokuhlukumezwa kwey'ngane, nokunukubezwa kwey'ngane. Lapho kuyosizakala ukuthi abantu besilisa beze bazofundiswa ukuthi kumele baziphathe kanjani njengamadoda endawo, obaba bendawo. Ney'ngane nje ey'ncane ukuthi zifundiswe ukuthi njengoba zikhula kumele ziziphathe kanjani, zihlalisane kanjani nabantu laba abazohlala nabo.